Amasiko awamelene noshintsho, konke kuza noshintsho isigaba nje esifikayo empilweni ukuthi vele ekugcineni ushintsho hlezi lukhona and ushintsho luhle. Wena ungakhathazeki, uzobona nje ekuhambeni kwesikhathi, ukuthi konke .

Ukuthi singabantu siyohlezi sidingana. So, yingakho kufaneke ukuthi siphathane kahle ngaso sonke isikhathi ngoba awulazi umzuzu nehora la nawe uzodinga khona usizo njengalo muntu obumubukela phansi.

Ukusokwa Nkosi yami okwesintu-ke ukuya entabeni, ubuye entabeni-ke sewuyindoda, sewuthengelwa izinto ezintsha uhlatshelwe inkomo. Mase kuthi leli-ke Nkosi yami lesilungu ukuthi nje uhamba uyosoka esibhedlela ubuye futhi uze ekhaya ngathi akonakalanga lutho.

Ukuthi bahambe ingoma laphaya engomeni, befike bafundiswe inhlonipho nokuziphatha kwamadoda, batshengise ukuthi umuyindoda wenzenjani.

Ukuthi njengomphakathi kufanele sibambisane ukuthuthukisa indawo yethu. Kufanele sisebenzisane ukuze konke kulunge.

Ukuthi nje kuthatha ilali lonke ukukhulisa ingane. Akekho umuntu oyimpunzi edla emini, akekho umuntu owudla yedwa. Laphayana wonke umuntu wayepheka ukudla kwesintu akwaziyo naye akufundiswa ugogo wakhe nje cause ezinye izinto awukwazi ukuzenza wedwa, so abantu nje.

Ehhe, bangenzi izinto ekungezona bakhiphe ulwazi okungelona iqiniso, kufanele bakwenze ngendlela lokhu okwenziwa ngayo emandulo.

Ya, abantu bamanje abasawagcini amasiko, so nje imikhuba ebeyikuhambisa phambili abasagcini amasiko sebekhonze ukwenza imikhuba.

Ukuthi uyifundise ukuthi intombazane seyikhulile iziphatha kanjani. Iziphi iy'ngqinamba ozohlangabezana nazo njengoba seyithombile compile. Uma ngabe yenza ucansi izomitha ithole izifo yonke.

Ujeqe, kube utshwala besiZulu, kube nesijingi sewuyasithola lapha ko-Woolworths besilungu yini.

Kuphinde kube khona-ke asebehambisana nesikhathi, so, mhlampe ingakho-ke bengasakubungazi lokho, koda kubi ngoba umntwana namhlanje umthola engasazi ukuthi uma engena esikhathini kufanele enze njani ngaleso sikhathi, nakudala uma kuthiwa uyahamba uyogeza ngaphandle esangweni noma-ke uhambe uyogeza emfuleni uma kuwukuthi useduze.

Wona-ke Nkosi yami asengconywana ngoba iwona masiko-ke asabanjiwe lapho ngoba okuningi nje hhayi cha akusenziwa.

Ungathola ukuthi-ke indodakazi yona iyathanda, koda-ke umthelela ozoba nawo omumbi ukuthi nje umntwana uzokhula engazi ukuthi yena abantwana bakhe uma bedlula kule simo esifana nesakhe uzobenzela kanjani? Kusuke kuwukulahleka kwesiko-ke lokho, kanti uma bengamenzela isiko lizoqhubeka njalo njalo.

Kunzima ukuthi umuntu alungise ukudla kwesintu esikhathini samanje, ngoba-ke kona kwakuthatha isikhathi ngalesiya sikhathi, koda abantu bamanje sebethole indlela yokwenza izinto zisheshe. Befake namasiko lapha phakathi bangawalahli amasiko. Ujeqe kudala wawuphekwa three hours, yabo manje sebewupheka thirty minutes sewuvuthiwe ngoba sebewupheka ube yinto ey'ncane ey'ncane ey'ncane. Obhontshisi sebelala kuma-wonder bag, koda le zinto azikho zinhle ey'mpilweni zethu.

Ngingangathatha ngxenye, ngingangathatha hlangothi, ngingahlala phansi nabo bobabili sithole indlela yokuthi sikhulume kahle ngaphandle kokulwa ukuze siphume nesisombululo sokuthi-ke hlampe ekugcineni, omunye uzohlala endaweni yakhe, nomunye ahlale endaweni yakhe ukuze sigcine .

Umuntu kufanele ukuthi enze into ayithandayo emujabulisayo. Akukusizi ukuthi ujabulise abantu wena ukhala. So, ekugcineni impilo ingawe, so, kuhle ukuthi wenze into efanele wena.

Ukuze athuthukise umnotho wakuleli kumele abeke phambili iy'tshalo zethu kunezamanye amazwe.

Iy'ngane ave zikuthanda ukudla kwesintu nje, futhi-ke ezinye zize y'buze ukuthi, hawu yini lena? Yabo so, kuhle ukuy'fundisa nje zazi, zikhule nje ney'zayo zifundise ey'zayo.